Bahlobo bam, kule nyanga ndibethakele kakhulu, imali isebenzisekile. Ngoku imali yokuba isabelo sam sale nyanga andizuba naso. Into eza kwenzeka andizubetha kule inyanga ndizawubetha kule izayo ndibethe kabini ngoba into eyenzekileyo imali kule nyanga isebenzisekile. Kuye kwavela isaquphe sento efuneke eye yangxamiseka kwafuneka ukuba ndiyiphendule kwamsinyane ndiyihoye kwamsinyane, kodwa ndiyathembisa kule nyanga izayo ndiza kubetha kabini.

EMzantsi Afrika uninzi lwabantu apha eMzantsi Afrika bayayazi i-inshorensi yobomi. Eyona i-inshorensi bayaziyo yi-inshorensi yokungcwaba qha. Into ebangela uba bazi bangayazi i-inshorensi yobomi yingokuba azinintsanga iindawo ezinikisa ngolwazi malunga ne-inshorensi yobomi. Iindawo ezininzi zinikisa ulwazi nge-inshorensi yokungcwaba qha. Futhi ngokokwazi kwam i-inshorensi yobomi iyadura kune-inshorensi yokungcwaba. Abantu bakhetha lena ibafanele leyo futhi abanayo imali yokubhatala i-insurance yobomi.

Ngabuhlungu kum ngoba kungenzeka le nto la magama ndingawaqondiyo ngawona magama abalulekileyo kule miqathango ndiyifundayo. Futhi ngawona magama azawundibangela ingxaki xa sele kufike ixesha lokuba ndiyothatha isivuno sam. Yiloo nto ndinovele ndithathe lo magama ndiwase kumntu endimthembile endicinga fanukuba uyakwazi ukufunda amagama antsokothileyo, andicacisele awophule abe ngamagama andilingeneyo ukuze ndithi ndiwasayina la maphepha ndibe ndiyazi into endiyisayinelayo nemiqathango le ndiyivumayo ukuba ndiyivile.

Kuthi qatha inzala enkulu ngoba kaloku imalimboleko encinci iyathanda ukuba nenzala enkulu ngaphezu kwemalimboleko enkulu ngoba kaloku imalimboleko encinci iba nexesha elincinci ekufuneka uyibhatele ngalo.

Izinto endinozibeka phambili ndingabhatala indawo yohlala, ndibhatale isikolo. Eyokutya neyeencwadi ndingagqibela ngayo ngoba iincwadi ndingazifumana elayibrari, ndingaboleka kubahlobo bam. Ukutya akudingeki kutya okunintsi xa uhlala wedwa, uyakwazi notya ukutya okucukucuku, uyabona, utye ukutya okuncinci. Kodwa iinto endinokuqiniseka ngazo kukuba isikolo sibhatelwe, indawo yohlala ibhatelwe unyaka wonke. Ndazi uba andizudinga ndawo yohlala, ndiza kuba nendawo yohlala ebhatelweyo. Eyokutya yona ndiza akumana ndiyibona apha exesheni ngoba isikakhulu into edurayo iba yindawo yohlala.

Ndingamcebisa ukuba makaphinde futhi afune omnye umsebenzi. Ngeli xesha ungekafumani omnye umsebenzi ndingamcebisa ukuba abe eziqalela elakhe ishishini athengise aye ethengisa kancinci kancinci okokuba makabhatale intlawulo yenyanga. Futhi akwazi nokuba nokutya endlini okanye adibane naba bantu bancedisa abantu xa benengxaki namatyala wabo, bamncedise bamophulele ityala. La mali ebe kade eyibhatale abhatale ngaphantsi kwala mali ebe kade eyibhatala basuke banyuse ixesha azawulibhatala azawuligqiba ngalo ityala lakhe.

Inani endinoba nalo ngabantu abathandathu qha kuphela ukwenzela abantu umntu agalelelwe kabini ngonyaka. Obefumene ngoJanuwari aphinde afumane ngoJulayi, obefumane ngoJuni aphinde afumane ngoDisemba njalo njalo. Ukuba istokfela sethu siqhaqha ngoDisemba, balungile abantu abathandathu kwenzela ngoDisemba phinde futhi umntu afumane imali noko iba nintsi imali xa nibathandathu ngoba uzawufumana iimali yeenyanga ezimbini, ya. Uba abantu bagalelelana u-five thousand ukuba sigalelela umntu simenzele u-five thousand ngoJanuwari uyabona njalo njalo, njalo njalo, senze i-five thousand iba nintsi imali esiyenzayo ngoDisemba, umntu afumane i-ten thousand yakhe, ten thousand yakhe. Uyayibona loo nto leyo? Ya, abathandathu balilingene .

Kubalulekile ukuthatha i-inshorensi yemoto ngoba xa kuye wathi kwenzeka into emotweni yakho i-inshorensi iyakwazi ukulungisela. Kungenzeka wena le nto mhlawumbi yenzeke ungenamali uzawuyilungisa ngantoni? Kanti xa une-inshorensi, xa igqiba nje ukonakala imoto yakho i-inshorensi iyakunika iya kulungiselela imoto. Okanye xa imoto imoshakele i-inshorensi iyaphinda futhi ikuboleke eyabo imoto. Ngoku xa ungazuba nayo imali yoba ne-inshorensi kungcono ungabi sayithenga imoto ngoba ukonakala kwayo imoto yakho ungena-inshorensi awukwazi uphinda uyilungise kwaba nzima ukuyilungisa.